Lolu daba olubucayi oludinga ukuthi uma ludikidwa lidinga ukuthi umuntu asebenzise ubuhlakani. Kule case uma umuntu ethatheleke umhlaba ewusebenzelile kucacile ukuthi izizukulwane zizobuka i-system njengento ehlulekile ukwenza ubulungiswa. Ngakho-ke bengagcina sebefuna ukuzithathela umhlaba owakubo back okanye basebenzise izindlela ezingalungile ukuthi bawuthathe umhlaba ubuyele ngakubona.

Kuyo yonke into umuntu ahlela ukuyenza okubalulekile ukucwaninga so kulesi simo ukuthuthukiswa komhlabathi kudinga ukuthi umuntu azi ukuthi imiphi iziphi izinyathelo ezathathwa kuqala njengokuklina mhlambe i-soil-i ukuthola ukuthi kudiphu kangakanani nokuthi yiziphi izitshalo ongazitshala nokuthi umuphi iyiphi le nto ofuna ukuyitshala ngabe ilungele yini nomhlabathi ukuklinwa nayo yonke leyo nto leyo.

Okubalulekile umphakathi okumele ukwazi ukuthi kumele kube nomthetho ocacisa ngokusobala ukuthi umuntu ozonikezwa umhlaba kumele abe ne-ayidiya azoyiphrizenta ethize ukuthi umhlaba uzowenzani uma esewutholile uzowuvikela kanjani. Nanokuthi uma kumele umuntu onikwe umhlaba asayine phansi kube nesivumelwano sokuthi njengoba unikezwa lo mhlaba uzowunakekela uzokuthuthukisa kanjani. And uma uhluleka ukuphatha uzothathwa unikezwe omunye umuntu ozokwazi ukuthi awusebenzise kangcono kunawe. Ngale ndlela wonke umuntu uzothola ithuba lokuthi azame ukuthi enze kangcono ngomhlaba awutholayo ngoba uzobe azi ukuthi uma engazimiselanga uzonika uzonikwa omunye umuntu.

Ukulima ngesandla singayibuki njengento eyayisetshenziswa kakhulu emandulo. So ngalokho-ke okusho ukuthi ezinye izinto zithatha isikhathi sokuthi mhlampe zisheshe zibonakale noma zisheshe zenzeka. Ngakho-ke ukusetshenziswa kwemishini namathuluzi lawo okulima enza izinto zenzeke ngokushesha. And inezindlela eziningi zokuthi usheshe ulungise i-soil ukwazi ukuthi uvune kangconywana. So ukufika kwamathuluzi amasha asiza kakhulu ekulimeni ngoba ezinye izinto awukwazi ukuthi uzenze ngezandla kuphela amathuluzi afaka indlela esheshayo.